Eyona nto ingenza abantu abadala apha kweli loMzantsi Afrika bathandabuze ukufuna unyango yeyokuba abantu abadala kweli loMzantsi Afrika bakholelwa kunyango lwesiNtu, kumayeza esiNtu abakholelwa kakhulu kumayeza asentshonalanga. Yiloo nto ingabenza ukuba bathandabuze ukufuna unyango.

Ewe, abantu abadala kweli loMzantsi Afrika baxatyisiwe kakhulu ngokuba bafumana imali yobudala mali yobudala eyo iye ibancede bakwazi ukwenza izidingo zabo. Kwaye kwizikhweli zikarhulumente abahlawuliswa baye baveze amapasi abo.

Ewe, imali yenkamnkam esuka kurhulumente iyakwazeka ukubancedisa abantu abadala ukuba bafikelele kukhathalelo lwempilo ngokuba kwizigibeli zikarhulumente baqabela ngokuba abahlawuli kwaye bayakwazi ukuya esibhedlele ngayo imali eyo urhulumente athi ayikhuphe yenkamnkam.

Ngokuba utata ondizalayo uncedo angaye alufumane kum ngokuba akukho lula ukuba omnye umntu amnike uncedo ebendizamnika lona abe engazalwa nguye. Ndingazincedela ngokwam owam utata ukuba angaye afune uncedo olunjalo.

Ndingamxelela ukuba impilo ephilwa babantu abadala kwikhaya labantu abadala ayifani nempilo ephilwa ekhayeni. Ndingamxelela ukuba noko ukuba unesithukuthezi angeza azokuhlala kunye nam apho aza kuhlala nabazukulu ukuze engazokuba nesizungu.

Eyona ndlela ndingayenza ukuqinisekisa ukuba ugogo uthatha iipilisi ngexesha elifanelekileyo ndingambeka iso elibukhali ngawo wonke amaxesha kwaye ndicuphe nexesha lokuthatha iipilisi ukuze engazukulibala ukuthatha iipilisi zakhe, kwaye ndimkhumbuze onke amaxesha nangokubaluleka kokutya iipilisi zakhe.

Umama uza kuncedakala kwikhaya labantu abadala ngokuba yonke inkathalo izobe ijonge kuye kwaye kukhona nomongikazi ozobe emnakekele amaxesha okusela amapilisi kwaye yonke into izoba ngumngcelele kwikhaya labantu abadala ngokuba kwaye uzobe enabahlobo abadala kwikhaya labantu abadala akazukuba nesizungu esi abanaso ekhaya ngokuba thina siloko sixelenga oonobenani bethu. Yiloo nto ndicebisa ukuba umama anganakekeleka kwikhaya labantu abadala.

Eyona nto iye yenze abantu abaninzi bangavumi ukuba abazali babo abadala baye kwikhaya labantu abadala yeyokuba into yokunakekela umntu omdala wakowenu ibonakalisa intlonipho kwaye esesikweni ngokwesiNtu kwaye baye bacinge ukuba iimeko abazomelana nazo ekhayeni labantu abadala azizukuba mbi na. Kwaye baye bacinge uthando kwaye namaxesha abawachitha nabantu abadala ababazalayo.

Eyona nto ndinokuyenza ukunceda utatomncinci, ndingamfumanela uncedo olusesikweni okanye olusemthethweni ndimthethele noonontlalontle okanye ndivule iingxoxo naye ukumbonisa ukuba into yokutya imali etywaleni ayilunganga kwaye ndimbonise ukuba unabantwana ekufanele ebanakile kwaye nokutya ekufanele ekuthengile ukuze ahlale esemandleni.

Ndingamcebisa ukuba utatomncinci imali yakhe yenkamnkam makayisebenzise kwizinto ezibalulekileyo ezifana nokutya kwaye ayonge xa kuvela iimeko ezifana nokugula.

Eyona nto ndingayenza, ndingenza isiqinisekiso sokuba ndixhumana nee-organizations ezinceda ukuba kufikelele iinkonzo ezilalini kwaye nam ndithethe namagqwetha kunye nabantu bomthetho abasesikweni ukuba baqaphele imeko yasezilalini yokutshokoxeka kwamayeza.

Eyona nto ndinoyenza xa imeko inje njengogqirha ndingathetha nomzukulwana ukuba akwazi ukuthetha nomakhulu ngokuba usisithulu mna angeke ndikwazi. Kwaye ndimnike uncedo aludingayo kwaye ndimxhumanise noonontlalontle kwaye ndimxhumanise nee-therapgy ezinyangaa abantu okanye ezinxibelelana nabantu abangakwazi kuthetha. Kwaye ndimnike uncedo lonke oluthi lufunyanwe ngumntu ongakwaziyo ukuthetha osisithulu.

Ndingabaxelela ukuba ukuba ikliniki ehambayo isiwe kwindawo engayiyongo kodwa ke sisasebenza phezu kwento yokuba iphinde ibuyele apha ekuhlaleni bangakhululeka.

Iikliniki ezihambayo azithathi maziko okhathalelo lwempilo ngokuba iikliniki ezihambayo zithi zincede abo bangakwaziyo ukufikelela kumaziko enkathalelo. Lilonke iiklinikhi ezihambayo zincedisanae namaziko okhathalelo lwempilo, azithathi maziko okhathalelo lwempilo. Umsebenzi walo wazo kukuncedisa amaziko okhathalelo lwempilo.

Ngelixa ndindwendwele ugqirha ndihamba ndodwa kwiziko lezempilo lokukhathalela abantu abangaphilanga akho nto imbi eyandenzekelayo kwaye endayifumanisayo qha nto nje ndaye ndafumana uthando nenkathalo kugqirha wandinika amayeza okuphilisa into ezandigula yiyo. Akho nto imbi endayivayo.

Ngelixa ndindwendwela ezilalini eyona nto yandothusa kakhulu kukukhawuleza koomongikazi kwaye nokuba khona kukagqirha odlulisa iinkonzo ebantwini ezifana namachiza okwenyanga izigulo. Kwaye akukho kutshokoxeka kwamayeza okwakukhona kwiklinikhi ezandikuyo ezilalini. Yiloo nto ndothuka kakhulu ngokuba xa sisiva amabali amanintsi kuye kuthiwe ezilalini kukhona ukutshokoxeka kwamayeza kwaye ezilalini oomongikazi bakhona abasebenzi ngokukhawuleza ukuzama ukuncedisana noluntu lwasezilalini. Yiloo nto ndaye ndakhwankqiseka kakhulu xa ndibona ukukhawuleza komongikazi kwaye nokuba khona kukagqirha kwaye namachiza angatshokoxekanga ezilalini.